Iibhasi ziphantsi kolawulo olungqongqo, zinezixhobo zokhuseleko ezingcono kwaye abaqhubi bazo baqeqeshiwe ngakumbi. Ngoko ke ndicinga ukuba zikwinqanaba eliphezulu lokhuseleko kuneeteksi ngokubanzi.

Ibhasi enedekha enye ndicinga ukuba yeyona ikhuselekileyo kunebhasi eneedekha ezimbini kuba ibhasi enedekha enye inezinga eliphantsi leengozi zokuguquka, iphuma ngokukhawuleza kwiimeko ezingxamisekileyo kwaye ihlala ezinzile ngakumbi.

Xa ndinogadleleka kule meko inje, ukuba ixesha lisandivumela, ndingabuyela ekhaya ndithathe ikhadi. Kodwa ukuba ixesha alivumi, ndingasebenzisa enye indlela yokuhlawula okanye ndicele uncedo kubantu abasondeleyo nam.

Xa ndinokugadleleka kule meko inje ndifumanise sendifikile esitopini sebhasi ukuba akubhatalwa ngamali, ndingacela umqhubi ukuba andincede ukuba unayo enye indlela angandinceda ngayo.

Ummelwane wam omtsha onomdla wokusebenzisa ibhasi xa esiya edolophini phakathi evekini ndingamcebisa ngokuthi ndimenzele isikhokelo esinemifankiso okanye imephu enendlela yebhasi ukusuka apha ukuya edolophini ukuze abe nesicwangciso esicacileyo sokuhamba, aze aqonde nangokukhawuleza.

Xa ndinokuzibona ndigaxeleke kule meko ndingaziva ndikhathazekile, ndiphoxekile kwaye ndingaqinisekanga ngelixa ndicinga ngamanyathelo endinokuwathatha ukuze ndingalibaziseki ngakumbi.

Xa ndinokuzibona ndikule meko ndingafuna ulwazi olutsha ngokukhawuleza, ndifumane isisombululo esikhawulezileyo ngokuthi ndizame enye indlela yokukwazi ukuba ndiyofika emsebenzini kwaye ndazise nasemsebenzini ukuze ndingachaphazeleki kakhulu.

Xa ndinokuba kule meko ndingathetha nomqhubi lowo webhasi ndicele ukukhwela ze ndime ngeenyawo, ndime ngokukhuselekileyo, ndikhusele izinto zam kwaye ndilungele ukuma ixesha elide. Okanye ndilinde ibhasi elandelayo xa impilo yam ingavumi.

Xa ndinokuqaphela sendiphakathi okanye seyisendleleni ibhasi endihamba ngayo ukuba indlela itshintshile kwaye le bhasi ayifiki kule ndawo ndiya kuyo, ndingacela ukwehla ukuze ndijonge into eza kundibeka kule ndawo ndiya kuyo ngqo.

Xa ndinozibona ndikule meko ndifumanise sendisendleleni ukuba indlela yebhasi itshintshile kwaye le bhasi ndiyikhweleyo ayifiki kule ndawo ndiya kuyo, ndingaziva ndikhathazekile kwaye ndibhidekile kuba ndingaqinisekanga ukuba ndiza kuyifumana kwangethuba na into elandelayo eza kundibeka ngqo apho ndiya khona ukuze ndifike kwangexesha emsebenzini.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha efika ngalo kuba oko kuncedisa nathi thina bakhweli ukuze izicwangciso zethu zime ngendlela kwaye sifike ngexesha emisebenzini.

Kubalulekile kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba oku kuchaphazela ukuthembeka, ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwabakhweli.

Ukunyuka kwamaxabiso ebhasi kuzisa uxinizelelo olungakumbi kwezemali, ukuncipha kokufikelela kwiindawo ezibalulekileyo kunye nokuphazamiseka kwemihla ngemihla yabakhweli.

Iingenelelo ezinokwenziwa ukuze ibhasi ingawutshintshatshintshi umzila ehamba ngawo kukuba kuphuculwe indlela yokucwangcisa kunye nokhuseleko labakhweli kubekho nonxibelelwano phakathi kwabakhweli nomqhubi.

Ubunzima endabuvayo ngexesha iibhasi zimisiwe ngenxa yokuqhankqalaza bubunzima bokuba ndihlale ndinexhala oko ndingazazi ukuba ndizawufika kwangexesha na emsebenzini kuba into ibifumaneka yokhwela ngelo xesha ibingenalo ixesha elisisigxina ehamba ngalo, ibixhomekeka ekugcwaleni kwabantu.

Uqhankqalazo lwabaqhubi beebhasi luchaphazela abaphangeli abakhwela iibhasi ngokuthi bangafiki kwangexesha emisebenzini, luphazamise izicwangciso zabo zosuku liphinde libanikeze uxinizelelo lwezemali.

Ndicinga ukuba licebo elilungileyo eli lebhayisekile kuba uza kufika kwangethuba emisebenzini kwaye akazubanalo uxinizelelo lwemali nangona ke ezawubanako ukubethakala xa isimo sezulu singesihlanga.